Owona mdlalo kwimidlalo eMzantsi Afrika yokuphumelela kwiminyaka engamashumi amabini idlulileyo liqela lombhoxo i-rugby, ukuphumelela izihlandlo zize zibe mbini kwindebe yehlabathi. Oko kwenze imbali enkulu kwiqela loMzantsi Afrika lomdlalo wombhoxo.

Ndingamcebisa umhlobo wam ukuba aqale iYouTube channel aze akwazi ukuba yi-influencer kwaye ke angenza neFacebook noTwitter noTikTok ukuze ke akwazi into okuba abhale i-content ephambili kwaye encumisayo engathandwa ngabalandeli bakhe ukuze ke akwazi ukufumana imali ngalo content yakhe ukuya phambili.

Kubalulekile ukujonga imidlalo edlalwa ngabantwana apha ezifowunini ngokuba ezi fowuni zabo bayakwazi ukufaka ezi games zinobundlobongela kwaye baselula ngokweminyaka. Ezi games azikabafaneli loo nto iyabenza abantwana bagcine banobundlobongela bangakhuzeki futhi bengalawuleki. Yiyo loo nto kufuneka umntwana umjonge ukuba udlala ii-games ezinjani efowunini. Xa ngaba ubona uba azimlungelanga utsho uzikhuphe kulo fowuni yakhe futhi naye umcacisela ubungozi bazo.

Ngelo xesha kwakusaphethe urhulumente wobandlululo okanye ucalucalulo. Emva ko-nineteen ninety-four yajika yonke loo mbono ngoba abantu badibaniswa baba abanye kwenziwa urhulumente kawonkewonke, laphela ucalucalulo. Loo nto ke yenze into okokuba abantu abamhlophe bakwazi ukudlala ibhola ekhatywayo kwaye nabantu abantsundu bakwazi ukudlala umbhoxo kanye neqakamba.

Owona mdlalo ndiwuthandayo wevidiyo ngumdlalo weFIFA apho kukhona amazwe ngamazwe nalapho kukhona amaqela ngamaqela wamazwe ngamazwe webhola ekhatywayo. Yiyo ke imidlalo endiyithandayo ukuyidlala.

Owona mdlalo ndiwuthandayo endiwudlalayo wekhonseli kusayiyo iFIFA sports, ndiyawuthanda kakhulu lo mdlalo webhola okhatywayo. Awukho omnye umdlalo endiwudlalayo ngaphandle kwawo, nditsho efowunini okanye kwi-game console ndidlala wona.

Abantu bawusoloko bethetha nento ingathethisi ayikho le nto abayithethayo. Amantombazana nabafazi bangadlala noba ngowuphi na umdlalo abafuna ukuwudlala nditsho umdlalo wombhoxo. Ukunqongophala kwenkxaso kumaqela ombhoxo kubantu ababhinqileyo kukuba lo mdlalo awukaqaqambi ngokufanelekileyo njengomdlali wombhoxo wabantu abangamadoda. Ukuya kusiya kweminyaka inkxaso izawuvela ngapha nangapha thina singamanye amadoda siyayithanda le nto yokuba amantombazana nabafazi badlale umdlalo wombhoxo asinacalucalulo.